Ha ke utlwa ditaba haeba ke di utlwile ka motho kapa ke di utlwile kae, pele ke batla ho netefatsa hore na ditaba tseo ke nnete hole hokae. Ke etsa diphuputso tsa ka ke kene di founung ke kene le internet ho ba tse ding tsa dintho tse re di sebedisang, jwalo ka bo di-Facebook ke tsona tse nang le ho bua ditaba tse eleng hore re di fosahetse. Jwale ke ke keleke hore ke kene ho Google. Ke batlisise hore taba eo e ka ba nnete hole hokae, mme ha ele hore e bua ka motho e leng horeng kea mo tseba le yena, ke buisana le yena, ke mo botse pele hore taba eo e jwalo e buwahalang mohlomong e amanang le yena, ke nnete hole hokae.

Ka pono ya ka ke bona bokamoso ba basebetsi bo sa ema hantle. Ke bona bo sa ema hantle ho hang, ka ba ka la hore tshebetso ya bohlale ba maikemisetso e qetela batho mesebetsi e nkela batho mesebetsi ho ba ha o se na le tshebetso tsa bohlale. Hona le batho ba eleng hore ha ba sa hlokahala mesebetsing, ho se hona le bo metjhini e leng hore e tla etsa mesebetsi e neng e etswa ke batho ba itseng, mme ha se hona le dintho tse jwalo mesebetsing, motho ana etsa mosebetsi oo o sa fellwa ke mosebetsi. Ha sa na seo a tlo sisang ka hanong seo a tlase jang jwale ke bona bo eme ka tsela e ngwe e seng hantle.

So le lokelang ho se etsa hore Wi-FI ya lona e sebetse, le tlo tlameha ke hore ena e le rekileng eo ke itseng, le e reke le tlo tlameha ke hore le nke thapo eo ya teng e ka morao, mme le e polake motlakaseng. Le kenye motlakaseng mme le light-e di-phone tsa lona, le tlo sheba mo founong tsa lona hona le nthonyana ya letshwao la Wi-FI le tobetse moo, e tla light-a ha e light-a ho tlo hlaya yane neng e le e kentseng motlakaseng, mme le tla pepeta moo di founofounong tsa lona. Kamora moo le tla kgona ho sebedisa Wi-Fi.

Se nka qalang ka ho se etsa mohaleng wa ka. Ha ke rekile data ya makgolo a mabedi, nka qala pele ka ho kena internet ke batlane le mosebetsi, ho ba ke motho ya sa sebetseng hona jwale. Nka batla mesebetsi ke shebe hore ke kgwebo tse feng tse batlang batho, le hore na di hokae. Ha ke qeta se ke entse tsa bo kgwebo, ke bone hore na ke difeng tse ding tsa dintho tse nka ithutang tsona internet tse eleng hore ha ke di tsebe.

Smartphone App e hantle ka matsatsi a mang, empa ka matsatsi a mang e na le hore e se ka ba hantle, e na le ho ba hantle ka ho ba e na le ho kgona ho nthusa, hore o ka reka tse ding tsa dintho tse leng hore wa di hloka o shota ka tsona ka tlung wa kgona ho di reka ka mohala wa hao wa thekeng. O kgona ho di reka ka phone ya hao, mme ba tla di tlisa ho tloha mabenkeleng, ba di tlise ho wena moo o dulang. Empa kae kae smartphone application ena na ha ya loka hobane ba hula tjhelete ya hao ka tsela, e leng hore le wena ha o tsebe ka yona. Jwale tlameile o nno, qale o mathe o ye di bankeng, o mathe o ye mabenkeleng ao hape o tsamaye o lo ba jwetsa hore ba o huletse tjhelete, ba lokise taba tseo ke yona ntho e seng hantle ka yona.